Abahlinzeki bomshwalense babeka isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo ukuze bavikele ekukhwabaniseni nasezimangweni ezingalindelekile. Lokhu kungenxa yokuthi kuvimbela abantu ukuthi bathenge umshwalense ngokushesha lapho bezokufa noma uma kunesimo esibi ukuze kuzuze inzuzo yomshwalense ngokushesha. Kunikeza inkampani yomshwalense isikhathi sokuhlola ubungozi obuhambisana nomuntu ofakwe umshwalense, kusiza ekulinganiseni izindleko zomshwalensi ngokunciphisa inani lezimangalo ezikhokhwa ngokushesha ngemumva kokuthengwa komshwalense.

Okungathuthuka ukufinyelela okungcono ezinsizeni zezimali, i-AI ingasiza amabhange ukuthi ahlole ubungozi ngokunembile, okuholela ekutheni abantu abaningi bakwazi ukuthola izikweletu noma ezinye izinsiza zezimali abebe bazithola ngaphambilini. Izeluleko zezimali eziqondene.

Inzuzo ye-term life insurance izindleko eziphansi kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zomshwalense wempilo, kulula ukuqonda nokusebenzisa. Kanti izingozi ayinayo imali eyakhekayo, cash vele, uma isikhathi siphela futhi usaphila ukumboza kuyaphela ngaphandle kokuthi uyivuselele okungase kuholele ezindlekweni eziphakeme. I-whole life insurance inzuzo ukuvikeleka impilo impilo yonke, kanti ingozi izindleko eziphakeme kakhulu. I-universal life insurance inzuzo ukuguquguquka ezinkokhelweni zemali ezimbozayo. Enye inzuzo yakha imali.

Funda ngokucophelela imigomo nemibandela yenqubomgomo yomshwalense. Kufanele kucace ukuthi isikhathi sokulinda singakanani nokuthi yiziphi izimo ezisenza singasebenzi njengokufa okungazelelwe ngenxa yengozi. Qhathanisa izikhathi zokulinda ezinikezwa izinkampani ezahlukene. Eyi, uyabo seningiqedile. Ngiya-record-a kodwa .